U-UIF yandinceda kakhulu mna nosapho lwam ngexesha lobhubhane lweCOVID-nineteen xa ndalahlekelwa ngumsebenzi ngenxa yokuvalwa kwendawo yokusebenza. Le mali ye-UIF yandisindisa ekukhekeni, yandinceda ukuba ndihlawule irenti, ndithenge ukutya, ndihlawule amanzi nombane. Yaqinisekisa ukuba usapho lwam aluhluphi kakhulu nangona kwakunzima. Le nkxaso yasusa unxinzelelo, yandivumela ukuba ndijonge amathuba amatsha ngexesha ndikhuselekile.

Olu sapho luncedakala kakhulu zizibonelelo zikarhulumente kuba umakhulu unoxanduva lokukhulisa abantwana abathathu engenamsebenzi. Ukuba urhulumente wenza amalungiselelo okuba imali ikhutshwe kanye okanye ibe sendaweni ekufitshane, oko kungangciphisa iindleko zokuhamba ixesha kunye nomngcipheko kumakhulu. Iindlela ezifana nokusebenzisa amakhadi asebhankini, ukuthumela imali kwivenkile ekufitshane, okanye i-mobile banking zisenza kube lula kwaye kukhuseleke ngakumbi. Oku kwenza ukuba umakhulu agxile ekukhathaleleni abantwana ngaphandle konxinzelelo olunzulu lwemali.

I-hospital plan yindlela yeinshorensi yezempilo egxile ekubhataleni iindleko zokulala esibhedlele. Xa ugula okanye unengozi kwaye kufuneka uhlaliswe esibhedlele, le plani ibhatala iindleko ezifana negumbi lesibhedlele, unyango, oogqirha, kunye nokuhlolwa okwenziwa ngelo xesha. Ayigubungeli iintlanganiso zemihla ngemihla noogqirha okanye amayeza ngaphandle kwesibhedlele. Iluncedo kakhulu kuba iyanceda ukunciphisa iindleko eziphuma ephaketheni xa ufuna unyango olungxamisekileyo.

Abafundi abanintsi bakhalazile ke kakhulu malunga neNSFAS ngenxa yezizathu ezahlukeneyo. Ezona zikhalazo ezixhaphake kakhulu zibandakanya ukulibaziseka kokuhlawulwa kwemali yokuhlala, yokutya, kunye nezinye iindleko ezifunekayo kwixesha lokufunda. Abanye ke abafundi bakhalaza ngenkqubo yokufaka izicelo ethe yakha ibe nzima, kunye nokunqongophala konxibelelwano olucocekileyo phakathi kweNSFAS kunye nabafundi.

Ndicinga ukuba imalimboleko yokufunda lutyalomali olufanelekileyo kuba imfundo ivula amathuba amaninzi omsebenzi. Nangona kukho ukunqongophala kwemisebenzi kwezinye iindawo, abantu abafundileyo ke banezakhono ezibanzi ezibanceda ukuba bafumane amathuba angcono okanye baqale amashishini abo. Nangona imalimboleko kufuneka ibuyiselwe, luhlobo lotyalomali olungaphezulu kokusebenzisa imali kwezinye izinto ezingahlali. Ukuba mntwana ufumana imfundo ephezulu kunokwenzeka ukuba uza kuzixhasa ngexesha elizayo aze axhobise nosapho lonke.

Ukukwazi ukuthenga idatha ngqo efowunini kungenza ubomi bam bube lula kakhulu ngakumbi xa ndifuna ukudibana nomsebenzi ngeintanethi. Ukuba ndingakwazi ukuthenga idatha ngokukhawuleza ngaphandle kokuphuma ndingakwazi ukuqhubeka nendibano ngaphandle kokuphazamiseka. Kuyanceda kakhulu kwiimeko eziphuthumayo, kuba ixesha lixabiseke kakhulu xa udinga umsebenzi. Luncedo olukhulu kakhulu, ngakumbi kwabo bahlala kude neevenkile okanye abanayo imali yokuhamba.

Mvanje kuye kwavela izikhalo ezininzi malunga neNSFAS, ngakumbi ngendlela elawulwa ngayo kunye neengxaki abafundi abajongana nazo ekufumaneni uncedomali. Nangona kunjalo kufuneka sikwazi ukuqonda ukuba le nkqubo inceda abafundi abanintsi abafuna ukufunda kodwa bengenamali. Kumava am ndifumanise ukuba kukho izinto ezisebenzayo, njengokukwazi ukufaka isicelo onlayini kunye nokulandela imeko yesicelo.